Boloka madi bese e phepo e kwa tlase fa e bapisiwa le dikoloi tse di kemetseng kana di duele maphata a koloi, mafura kgotsa dipaka. Go itlhopela bese ya setšhaba e ka bonwang motlhofo, mme e nang le ditlhaka tse di kwa tlase. Go fokotsa mokgweetsi wa batho ba le bantsi mo tseleng go tsamaya ka bese go thusa tikologo ka go fokotsa tse di leswe.

Dipone tsa mmila di dirwa gore di oketse bonagatso, polokesego, le boiketlo mo ditseleng segolo bosigo, di thusa bakgweetsi, bapalami, le ba ba tshelang di tsela go bona sentle. Go bona ditshupo batho le diphologolo tse di ka nnang mo tseleng, dikotsi tse di ka dirang ka dipone tsa mmila di sa dire bosigo. Ditaelo tse dintsi tsa dikoloi bakgweetsi ba palelwa ke go lemoga diphologolo, batho ba kana dikoloi tse dingwe ka nako, go gapa le borukutlhi bosigo jo bo lefifi bo na borukutlhi sebaka se se leele.

Ee, ke nkile ka tsamaya ka terena maitemogelo a me a ne a le matlhagatlhaga le a pabalesego segolo jang ka ntlha ya tshireletsego e neng e tlhokometswe mo seteišeneng le mo tereneng ka bo yone. Tshireletsego ya batho gone go na le ba tshegetsi ba pabalesego mo seteišeneng ba okamela batho le go thusa fa go tlhokega.

Ke ne ke tshogile thata ke ne ke fofela kwa toropong nngwe mo nageng ya rona.

Go tokafatsa ditirelo tsa dipalangwa tse di dirisiwang ke batsofe go tlhoka go ela tlhoko kgonagalo, pabalesego, le boiketlo. Batsofe ba tshwanetse go fitlhelela mafelo a ba tlhokang ka tshireletsego ntle le ikutlwa ba kgotsa ba sa sireletsega.

Ke dirisa mmila o o wa bonolo o o bolokegang, o o senang pitlagano, le ona le dipono tse di ntle.

Fa o rulaganya go tsamaya sekgala se se leele ka koloi go botlhokwa go baakanya sentle loeto la gago le go netefatsa tshireletso ya gago le ya ba ba tsamayang le wena. Dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetse go di akanya ke tlhatlhobo ya koloi, netefatsa gore mabone, mabili, tsa mmotoro, metsi, le oil-e, diphaphathi di siame.

Pele sejanaga se ka tsaya loeto le le telele go botlhokwa gore tlhatlhobo e feletseng ya ditokololo tse di botlhokwa tsa koloi di dirwe, netefatsa bolokolesego le boikemelo mo tseleng. Dilo tse di botlhokwa tse di tshwanetse go lekolwa ke tse siamisa mabili, gore mabili a na le phefo e e lekaneng ga a segwa, mme spare sa mabili se teng ebile se siame.

Melemo ya go nna le koloi ya gago, boikemelo le boiketlo, o tsamaya leng le leng fa o batla le kwa o batlang. Nako o bolokegang ga o lebelele kgotsa dithulaganyo tsa dipalangwa, tshireletso ya bonna o laola tikologo yago segolobogolo bosigo kgotsa fa o le mo lefelong le le sa bolokegang.

Oketsa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi fa tlhotlhwa ya bese e oketsega batho ba tshwanetse go batla madi a mangwe a oketsegileng kgwedi le kgwedi go lefa dipalangwa, mme setse ka amana le madi a dijo, rent-e kgotsa dithuto. Go fokotsa kgonagalo ya go tsenya letseno mo thutong kgotsa mo tirong. Fa motho a sa kgone go fithekela tekete a ka palelwa ke go ya sekolong kgotsa tirong, mme seo se ama botshelo jotlhe.

Ee batho ba le bantsi le nna gape nkile ka reka dithoto tse di tswang kwa dinageng tse di sele jaaka China ka go dirisa inthanete.

Mo mafelong a le mantsi mo metsemegolo ya Botswana, Aforika Borwa le di diga tsenngwe mo Aforika dipalangwa tse tsa setšhaba ga di fitlhelele ditlhokego tsa botsofe sentle segolobogolo fa re leba boiketlo polokego le go tsenela motlhofo.